Go tlhokeha mohala wa letheka gore motho a kgone ho tshameka motshameko wa mo inthaneteng le data hape, o tlhoka data, o tlhoka internet e leng hore e ntse pila, e itekanetse. Ho nale metshameko e mengwe ha e tlhoke inthanete, e mengwe e tlhoka inthanete. Feela ke akanya hore o tshwanetse ho ba le inthanete hore o kgone go e tshameka. Metshameko e e tumileng ya mo inthaneteng e leng hore ke a itse, Candy Crush, Subway Surfers. Ke itse hape le Jumping The Jungle, Talking Tom, ke metshameko e le mentsi e leng hore e tumile ya mo founung, Road Blocks, Mine Craft, ee ke yone eo e leng hore ke a itse, e leng hore e tumile.

Metshameko ya setso eo ke e itseng, ke diketo. Metshameko ya setso ha e se tlhole e tshamekiwa go nne batho ha ba sa rata go tshameka ka mokhwa wa segologolo ebile gona jaanong ba tshameka metshameko e eleng hore gae batle hore ba dule fa fatshe kgotsa ba tshameke ka mmu. Batho ha ba sa tsaya metshameko ya setso tsiye go tshwana le bogologolo.

O ka tshanoka motshameko wa khirikete kgotsa ebile motshameko wa ona, o na le kgaisano e e tseneletseng ka lebaka la gore setlhopha sa Aforika Borwa se phela se tsenela dikgaisano kwa moseja wa mawatle, ka jaalo o netefaletsa gore o tlile go tsenela dikgaisano tseo di tseneletseng.

Rona re ithatela bolotloa fa re ntse botlhe, re ntse re itumedisa, re itshamekela bolotloa ka gonne re a itshidula ebile e fedisa bodutu, e ntsha bodutu ka jaalo re rata bolotloa.